Dingwe tsa merogo e e lengwang le e e jewang thata mo lefatsheng lotlhe di akaretsa tamati le onion-e, carrots-e le lettuce. Ke ka ntlha ya gore merogo e e lengwang thata e fa dijo tatso, mebala le monkgo o montle. Merogo e humile ka dikotla, vitamin-i le metsi. Merogo e mennye e gola ka bonako, ebile e sa batle tlhokomelo e e feteletseng. Merogo eno e tlhokega kwa malapeng, resturant-eng le mo di-firm-eng tse di dirang dijo. Ka jalo, merogo e e jaaka tamati le eiye, carrots ke engwe ya tse di lengwang le go jewa thata mo lefatsheng lotlhe.

Ee, ke ka akantsha merogo mengwe e e sa itsegeng thata, mme e ka nna molemo thata mo phepong le mo botsogong. Fa tse dingwe tse di sa jeweng thata mo mafelong a mangwe, mme di ka dira pharologano mo dijong chayote. Merogo ya sa Mexico e na le sebopego se se tshwanang le pere e e , mme e le setlhare. E humile ka go folate vitamin C le fibre, e thusa mo kgatlhegong ya pelo le mmidi, e ka jewa e le fresh-e, e apeilwe kgotsa e dirisitswe mo di-soup-ong.

Ee, ke ka go tlhalosetsa. Go jala diapole di tlhoka sebaka se se nang le mogote o o . Peo e ka jalwa, mme gantsi go dirisiwa setlhare se se lengwang ka go tsenngwa, go potlakisa tholwana go , gantsi segolobogolo mo ditlhatlhaganyeng. Diapole di tlhaga gangwe ka ngwaga mo maratong kgotsa ka setlha. Dipanana di tlhoka sebaka se se bothitho mo teng ga lefatshe kgotsa mafelong a a nang le pula e e rileng. Ga di jalwe ka peo, mme go dirisiwa ditlhare tse dinnye tse di tswang mo motseng wa gago. Di tlhoka metsi a mantsi, jalo go ka metlha, di botlhokwa.

Ee, ke ka go tlhalosetsa sentle go jala ditamati kgato ka kgato. Tlhopha mofuta o o tshwanetseng maemo a leuba a lefelo la gago. Roma e nonne e e siameng, ditlhaka le go bidiwa. Tsenya mmu o o nang le kgotsa pit soil. Tswetsa peo mo mmung two to three centimetre boteng. Tlhokomela ka go e ka bonolo, o se ke wa e galefela. Go rorwa ke go kgaola makala a a sa tlhokegeng kgotsa a a tshotseng makhura fela. Kgaola makala a a kwa tlase le a gore ga dithunya. Tlosetsa makala a a lwelang lesedi kgotsa a a sa tsholelang kwa tlase, se na se thusang mo go tsenyeng phefo le lesedi, mme se oketsa maungo.

Ee, nka le tlhalosetsa, jala mo mmung o metsi sentle, o o nang le sandstone le lejoe, o sekai le nitrate e ntsi. Jala ka boteng jwa zero point five to one centimetre. Gape, o itshireletse mo letsatsing le le feteletseng go robiwa fa setlhare se se tsetse se tshetse, gantsi mo ngwaga o le one point five to two morago ga go jalwa. Roba ka go kgaola makala a a mo godimo thirty to fourty centimetres, a a nang le matlhare a mantle. Setlhare se ka roba gangwe ngwaga le ngwaga fa se tlhokomelwa sentle.

Ee, ke ka tlhalosa rooibos, ga ena caffeine, e ka tokafatsa pelo le madi, e fokotsa kgobegelo ya moya le mokhuba, e naya letlalo botsogo, e oketsa tshireletso ya mmele, e tokafatsa mpa le diphilo ya dijo, e ka naya thuso mo bo jwa sukiri, e lwantsha go inflammation.

Potso e e botlhokwa thata, dikgwetlho tse balemirui ba rooibos ba lebaganeng le tsone ke diphetogo tsa maemo a leuba. Tharabololo tlhomamisa go lengwa ka dipaka tse di siametseng labour, dirisa mekgwa ya temo e e sireletsang metsi jaaka le drip irrigation. Mmu o o sa nonofetseng erosion-ne, dirisa crop rotation-ne le merogo e mengwe e e nolofatsang mmu. Jala dimela tse di sireletsang mmu jaaka cover crops, dikokonyana le malwetsi. Dirisa mekgwa ya temo e e ikemetseng, organic, IPM Integrated Pest Management go jala ditlhare tse di kgatlhanong le dikhukhwana.

Balemirui ba maungo, mo nakong ya gompieno, ba lebagana le dikgwetlho tse dikgolo tse di amang tlhagiso, boleng le mebaraka ya maungo. Dikgwetlho tse di ama balemirui ba bagolo le ba bannye ka tsela e e tshwanang, segolobogolo mo mafelong a Borwa jwa Aforika le mafatshe a ntseng a ikagile ka teng.

Dingwe tsa ditsela tse dišwa tse maungo a dirisiwang ka tsone ke tse go dira dijeme , ka go kopanya maungo le sukiri, go tshela matute ka go gatelela maungo a a nang le , go omisa maungo ka di dryer-ra kgotsa letsatsi, go dira dried food, go tsenya maungo mo le dikuku, go dira vinegar ya maungo kgotsa di-syrup-po, go kopanya maungo mo ditlhareng tsa tlhogo, tsa tlhago kgotsa di .

di jewa thata ka gonne di le monate, di na le maatla, gape di fitlhelelwa botlhofo. Diapole di tumile ka ntlha ya tatso e e monate, o kgona go di boloka lobaka lo loleele le tiriso mo dijong tse di farologaneng. Mangwapa a jewa thata ka lebaka la monate wa one le go gola mo mafelong a a bothito. Diterebe di jewa di le fresh-e, di diriwa beine kgotsa di omisiwa go nna ma-raisin-ne. di tumile ka ntlha ya go nna le vitamin C e ntsi di rutwa matute le di-jam-me.

Pabalesego ya dijo go atlega mo go nang le dijo tse di lekaneng. Dithoro le mabele di ka jalwa ka bontsi mo mafelong a a nang le pula e e kwa tlase, mme di na le bokgoni jwa go tlhagisa dijo tse di siameng mo maemong a a thata a bosa, boitekanelo le pabalesego ya dijo, mabele a na le kabo ya energy e e kwa godimo, fa dithoro jaaka dinawa, ditlo le digwere di tletse ka di-porotein-ni, folic fibre, le di thibela malwetsi.

Wine farming ke tiro ya temo e e amegang le go godisa ditlhare tsa morara, tse di dirisiwang go dira wyn. Mo Setswaneng, wine farming re ka e raya re re ke temo ya morara wa beine kgotsa temo ya wyn. Ee, wine farming ke mofuta wa temo ya dijalo, mme mo go yone go jalwa morara, e leng setlhare se se nang le maungo a a bidiwang morara. Maungo ao a phuthiwa, mme a dirisiwa go dira wyn ka tsela ya go .